Into endiqonda ukuba inzima kakhulu kukutshala kombona ngokuba okukuqala kumele ukuba umhlaba lo ube ulungiselele ube yindlela efunekayo ukude ukhiphe umbona ofanelekileyo futhi onomnotho. Ngakho ke nokuba ufake ii-seeds, awuzazi noba zii-seeds ezirayithi na, so kubalulekile ukuba ufumane ii-seeds ezirayithi nomhlaba ube urayithi. So ndicinga fanuba kukutshala okunzima.

Into endicinga ukuba inzima kakhulu kukutshala ngokuba kubalulekile ukuba xa utshala umhlaba lo ube sesigabeni esirayithi ukuze ukwazi uba xa ufaka ii-seeds zakho kulo mhlaba kuphume umbona obonakalayo. Futhi nee-seeds ozifakayo kubalulekile ukuba uzijonge futhi uzazi uba zii-seeds ezinjani, uzikhethe ngokufanelekileyo. Ngoba kwelinye ixesha unokufaka ii-seeds zombona ucinge fanuba uzawuphuma ungumbona obonakalayo kanti ezo seeds azizukhupha lo mbona obuwucingele wena. So ndicinga fanuba ukutshala kukona okunzima kakhulu because kulapho kubonakala ukuphuma kweziphumiselo ubuzitshalile. Kuba, kuba nzima ke ukuba wazi uba xa sowutshalile uzawufumana into enjani. Ukuqala ugrumbe umhlabathi, ufake ii-seeds eendleleni ezifanelekileyo, kunzima ukutshala.

Ewe, abantu bakuleli banalo ugqugquzelo lokwenza igadi ngoba eendaweni ezinintsi nditsho emakhaya nalapha eRhawutini abantu bayatshala mihla le yamalanga ngokuba isimo somnotho sinzima kweli laseMzantsi Afrika. Ngoku abantu bathathe isigqibo sokuba bazitshalele izitshalo zabo emva kwezindlu, aba abaneendawo ezincincana abanganasiganga sokutshala bayazitshalela ezindlini ngasemva. Bazimisele kakhulu abantu ukuba batshale ngenxa yesimo abajongane naso eMzantsi Afrika nokuba ke kulula ukuba bazenzele ukudla okusemgangathweni futhi ukudla okulwisa umzimba.

Ewe, banawo umdla ngoba kwi-agriculture ke i-agriculture isiphucuke kakhulu eMzantsi Afrika. Sizokubona izitori zabantu aye batshala igadi, baqale kancinci yaze yakhula igadi waze waqasha nabantu abasendaweni abanike umsebenzi bangene ku-agriculture. Bonakala ke zisuka kuloo ndawo zisiswa kwenye indawo. Abantu nabalapho ekuhlaleni babe bafumana ke izitshalo ezitshalwe kwangona, kwakona abantu basekuhlaleni. So ke abantu basekuhlaleni banalo ugqugquzelo kakhulu lokuthi baxhase abanye abantu abalapha ekuhlaleni abangathathi ntweni. Baqala kuba kancinci ngokuthi bayenze iigadini zabo futhi de bade babafundise nokuthi bangenza njani nabo igadini endaweni zabo ezincinci ukuba banokwazi ukuba nokudla abangakudla ngokuba ngenxa yesimo.

Ubukhulu besivuno buba nomthelela omkhulu kwezolimo xa mhlawumbe unabasebenzi nendawo enkulu olima kuyo izithelo ezahlukahlukene ezisuka apha ziye kwezinye iindawo okanye kwezinye iishophu ezidinga ezo zinto ezifana neeveji nefruthi. Liba likhulu kakhulu kwezolimo, noxhaso luba likhulu kakhulu. Ngokuba ayikho into enobangela ukuba zibe zincinci. Kuba yiloo nto ke, kuba yiloo nto.

Mna isitshalo endisithanda kakhulu endingaba nomdla wokuba ndisitshale ndingathi sispinatshi, umrorho, abanye kuthiwa bawubiza ngoba ngumrorho. Ngenxa yokuba esi sitshalo xa usitshalile usithengisa usithengisa ngamabanga aphantsi kakhulu, futhi ke siwondla nasemzimbeni, siyashesha ke nokuphuma uma usitshalile, silula kakhulu. Sesona sitshalo ke endingathanda ukuba ndisitshale. Eso sitshalo ke sisitshalo esikhulu futhi esifikelela noma komphi umntu, siyathengwa kakhulu apha eMzantsi Afrika. And futhi usipheka noma nini, usidla ngerayisi usidla ngepapa, sinjalo.

Indingeko yemveliso yomoba ibaluleke kakhulu futhi inesidingo kakhulu kumhlaba wonke jikelele ngokuba umoba lo usetyenziswa ukuba ugaye iswekile, iswekile esiyidlayo le ebhrawuni okanye emhlophe. Iswekile ke ibaluleke kakhulu ebantwini ngokuba ke isebenza ngazo zonke iindlela, ekubhakeni, ekuseleni iti. So nomoba ke ubaluleke ngaloo ndlela, yingakho ke mihla le namalanga kumele kube khona umoba otshaliweyo ukuze uMzantsi Afrika kanye nezinye iindawo zingade ziswele iswekile ngokuba umoba nguwena owenza ukuba sibe neswekile. Kugaywa lo moba uba iswekile ibe khona nokuba futhi ifikelele kwizitolo ezikhona eziqhuba.

Umoba ke uyadingeka kakhulu ngoba nguwena owenza iswekile futhi uswekile lo o-refined orayithi. Kwezinye iindawo ke uyazenza nezinto eziswiti, notywala obunye balapha eMzantsi Afrika uyaphuma emobeni. Umoba ke usebenza nangeendlela ezininzi, isidingo somoba. Hayi mina ngikhathele.

Esi sitshali esingujongilanga in other language siyibiza ngokuba yi-sunflower. I-sunflower ke ixhaphake kakhulu ezindaweni futhi itshalwa mihla le namalanga. I-sunflower ke is a flower ekhula ngobude enobuyelo. Obo buyelo ke buyasetyenziswa busetyenziswa ukuba benze i-oil, i-oil amafutha la esiwathengayo esiwasebenzisa ukupheka ngawo. That's the reason siba ne-sunflower kwizwe lonke eli. I-sunflower it reproduce and produce i-oil le esiyisebenzisayo ke ngeendlelandlela ezihlukileyo. So in most times ke i-sunflower it is made in all the seasons, in winter season in summer season iba khona i-sunflower, uyifumana nje imile.